Seo se etsang hore papadi ya ho sesa e ratwe ke batho ba bangata haholo haholo, batho ba ba tswang mose ke hore batho ba Afrika Borwa ba bangata, disesi tsa Afrika Borwa tse ngata di na le talent-e.

Ho spin-a ha dikoloi e ka ba papadi e ntle haholo he e ka kenywa molaong hobane tse ngata tse di etsahalang, dipapadi tsa ho spin-a dikoloi ha di molaong.

Nka ba eletsa hore ba ikwatlise.

Ee, ha o ka thwe ke nke karolo ho matheng ho Comrades Marathon, nka e nka hobane ho matha tsa ho qala ho etsa hore bophelo ba hao bo botle le hore mmele wa hao o phele o le seemong se se hantle sa ho phela.

Nyaha ke a hana hobane ho na le dihlopha tse ikwetlisang tse di sa sebediseng disebediswa tsa sebele, mme e be di hlole ho ntso le hona jwalo.

Nna le metswalle ya ka papadi eo re ka e thabelang, re shebelle ke bolo.

Batjha bao ba sa ikwetliseng nka ba rotloetsa hore ba ikwetlise, hobane ho bohlokwa ho ikwetlisa ka hobane ho thusa hore mmele wa hao o se ke wa ba le ditwatsi. Mme o phele o le boemong bo botle.

Ne ke bapala papadi ya mme tsatsing la ho qala la ho e bapaleng , ke win-ne medal-e. Mme ka kgona le ho.

Se ke ile ka reka sekipa sa kgwele ya dinao sehlopheng sa Pirates ka ba ka reka le vuvuzela hore ke ba thetse ha ntse ba bapala.

Meaho eo ho tshwarelwang dipapadi sekolong sa rona. E mo maemong a matle ee, re ka bapala moedi ba batle ba setlhopha se seng sa sekolo sa rona.

Nka eletsa bana ka tsona metshameko eo ya batho ba baholo. Ke be ke ba bontshe dikotsi tse ding tlang le bana he ba ka dlala di-game tseo.

Ne ke kopa le nreleng diaparo tsa bolo hobane ke papadi eo ke e ratang ka mmele, pelo le moya ebile ne ke kopa le nrekeleng sekipa sa bolo tsa bolo, borukho ba bolo le bolo.

Ke patala tjhelete e ngata gym-ing mme ha se senyo ya tjhelete, hobane ho gym-a ho netefatsa hore motho a nne botoka mmeleng, mme ka dinako tsohle , mmele wa hae o sa mo fa ditwatsi.

Papadi e dutseng monahanong wa ka ke hobane ke yona lerato la ka la ho qala dipapading, mme e tla dula e le teng dilemong tse sa tse tla tla.

Dikatleho tseo se leng ka ba le tsona dipapading nako eo ne ke kena sekolo. Ke ne ke tshameka bolo mme hangata re ne re phela re le bahlodi . Ke ne ke tshameka . Mme ha ngata ne ke phela ke le mohlodi ka di-medal-e mme ke ne ka tshameka le volley ball le yona ne ke phela ke le mohlodi ho yona.

Hore ke bapale bolo, ha ke tlhoke dintho tse ngata, ke no tlhoka feela, bolo le .

Ee, papadi di kgona ho etswa maikutlo a motho a be hantle hobane dipapadi di ya thabisa. Di etsa hore motho le ha a na le kgatello ya monahano , a lebale ka yona, a be hantle moyeng.

Sa ho qala dipapadi di etsa motho a thabe, le ha ntse le a na le mathata, di mo etse hore a lebale ka mathata a hae. Tsa bobedi bao ba tlalang, bao ba bapalang dipapading, papadi di ba thusa hore mmeleng ba be hantle mme mmele ya bona e sa tlhokofala.